Iy'nsiza zesonto izithuthi zesonto kuvame ukuba iy'moto iy'moto and zamasonto ongaba iy'moto ekade zathengwa ey'ndala uma ngiqhathanisa ney'moto ezisizayo la emphakathini. Ngingasho ukuthi iy'moto zala emiphakathini nazo zindala ngoba kujwayele kuvame kakhulu ukuthi sisebenzise amakhumbi ukuthi sihambe siye emadolobheni noma seye ezindaweni la esifisa ukuya khona sisebenzisa okuyizithuthi zomphakathi amakhumbi.

Into engingayenza ukuthi ngingabhalela uhulumeni wakithi ukuthi ake asisize bandla ngokuthi anciphise imali yama-toll ngoba kwesinye isikhathi ngiphakamise ngiphakamise iphuzi lokuthi kwesinye isikhathi sibuye singakwazi ukufinyelela la okumele sifinyelele khona ngoba imali yase-toll inkulu and futhi nemali kaphethiloli inkulu. Okungadali ukuthi igcine sekusebenziseka imali enkulu lena esingenayo esidingayo sabantu bomphakathi. Ibhizinisi lami ngingasho ukuthi ngingaphazamiseka kakhulu ngoba lisafufusa.

obungasetshenziswa ekutheni kudalule ama-time thebuli amabhasi ukuthi okokuqala ukuthi ibhasi kuvame ukuthi or noma kungenzeka ukuthi libhalwe ngaphezulu lapho. La ngaphambili ezinambeni ukuthi kube neskrini esibhala izikhathi ibhasi elihamba ngalo, lisho ukuthi lisukaphi and futhi liyaphi. Noma kwesinye isikhathi kungabhalwaa ethikithini lakho osuke ulithenga ukuthi ibhasi lihamba ngasikhathisini libuye ngasikhathisini ukuze kuzobalula kubantu ukuthi bazi and futhi baqonde ukuthi ibhasi lihamba ngayikhathizini and lisuke liyaphi, abantu bengaduki.

Ongakwenza ukuthi uloliwe uyaba neziteshi ezilapho lapho owulinda khona othenga khona ithikithi. Lapho-ke yilapho-ke okumele kuthuthukiswe khona imizila, uloliwe nololiwe uwodwa ubhale ukuthi usuke uyaphi ngasikhathisini uthuthani futhi. Okungenza ukuthi abantu babe nolwazi olulula futhi ongeke uchithe isikhathi okungashesha kuzo zonke izinto zenzeka ngokushesha ngoba eziteshini suke kubhalwe yonke into and futhi khona nomuntu osuke ekhona phakathi lapho ozosuke echazela abantu ukuthi uloliwe loyo usuke uhamba ngasikhathisini, uyaphi, uzofika ngasikhathisini ubuye ngasikhathisini.

Abantu abadala ibona abantu abaye bebe nobunzima ekuhambeni ngezithuthi zomphakathi. Into engenziwa ukuthi abantu abadala kumele besebenzise uma kungamabhasi besebenzise lamabhasi lawa asuke emafishane anezitebhisi ezithinta phansi ukuze bezokwazi ukufinyelela kuwo ngendlela. Okunye futhi umuntu omdala kuye kufanele ukuthi ehambe nomuntu ozomsiza ekumbambeni emkhuphule emfake ebhasini noma kwikhumbi.

Ngingasho ukuthi kubaluleke kakhulu ukuthi umuntu kumele eqonde amathebuli ezikhathi zokuhamba kwebhasi nezindawo engingazitholi esesenkingeni ukuthi agcine esehlolwa ibhasi noma kule ndawo le kade engafisi ukuya kuyo. Kubalulekile ngoba futhi umqondo ukuthi umuntu ingabe uyakwazi yini ngabe unayo yini imali yokuthi elikhokhelwe yini ibhasi ngoba suke ibhaliwe konke suke bhalwe konke ukuthi libiza malini ukuya kuleyo ndawo leyo. Empeleni kuyawuletha umqondo omkhulu and futhi umuntu kumele ekwazi ukuqondisisa kanye nokufunda okuphrintiwe lapho, nakuma inthanethi kumele ekwazi ukufunda.